Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki go tlosa bodutu ka gonne go thusa batho gore ba se ka nna ba boregile mme motshameko o o dira gore batho botlhe ba nne ntse ba ikentsha bodutu ka ona ka gonne e etsa gore motho a nne a sa nagana thata mme a nne a ntse a tshameka motshameko wa ka matsatsi otlhe.

Ee ke nagana gore go tshameka mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko gonne batho botlhe ba nna ntse ba itshamekela mo megaleng ya bone mme ga ba sa tlhole ba tshameka ka namana kwa ntle, metshameko mo megaleng e tsere nako ya batho gore ba ka tshameka kwa ntle mme ba se tshameke le fela mo ntlong ba tshameka ka megala ya letheka ya bone.

Motshameko o mošwa o nka o tshamekang ke motshameko wa kgwele ya dinao ka gonne e na le kgaisano mme o ka tshameka le setlhopha se sengwe sa kgwele ya dinao go gaisana nayo mme gwa nna le yo o falolang kgotsa yo o win-ang kgwele ya dinao ke e ratela gore o ka etsa botsalano jo bontsi le batho ba bantsi ke ka moo ke ka ratang go leka go tshameka kgwele ya dinao mme wa se nne le kgatelelo ya monagano ka gonne o tla be o bua mme o tla bo o dira ditsala ko setlhopheng se o tla bo o se .

Didiriswa tseno tsa eleketeroniki di ama metshameko e tumileng ya gompieno ka gonne batho ba fetsa nako e ntsi ba tshameka metshameko mo eleketeroniking mme ga ba na nako ya go tshameka metshameko e e tumileng ya kajeno mme yanong e a amega e le ruri ka gonne batho ga ba sa tlhole ba na le nako ya go e tshameka ba tshameka fela, ba dirisa fela di eleketeroniki go tshameka metshameko e e farologaneng.

Ke rata gore ke metshameko e e leng gore ya go ruta ka tse dingwe tsa botshelo ke e ratela gore tse dingwe di a go thusa go akanya gore tlhaloganyo ya gago e phela e nna e akanya ka bonako selo se se dirang gore ke rate metshameko ya mogala o matlhale fa go tliwa mo metshamekong ke gore gape metshameko e e kgona go go ruta dipalo mme kgona go go etsa gore o nagane ka bonako, tlhaloganyo ya gago e phela e nna e le .

Gore motho a tshameke metshameko ya internet go tlhokega gore a tshele a ntse a na le data ka gonne bontsi jwa one e berekisa data mme motshameko wa inthanete o ke o itseng o tumile ke motshameko wa ludo o kgona go tshameka le batho ba le kwa moseja mme wena o le mo Aforika Borwa mme o e tshameka online le batho bao mme le gape le yone e tlhoka data ka dinako tsotlhe gore o kgona go e tshameka, ludo ke motshameko o o ntshang bodutu e le ruri ka gonne mo metshamekong o go a gaisana gore ke mang o tlo tswang makgaolakgang o tlo win-ang wa ntlha, wa bobedi, wa boraro le wa bofelo o e leng gore o tla be a jelwe.